Ingaliqinisekisa ngokuthi kube nokuzwana phakathi kwabantu, neyinkampani, nabaxhasayo ukuba bahlangane bexoxe ngeyingqinamba, bebonana buso nobuso. Umuntu ezokwazi ukuthi edlulise iyikhalazo zakhe, ebebona futhi abaphathi bezokuxhumana, nabaphathi abafaka iyimali ekuthuthukiseni umnotho, ngoba lapho kuzohlangana amazwe namazwe, ehlangane-ke, abe yimbumbe. Abanye, amanye amazwe ayofunda kwamanye amazwe ukuthi bona ezinye iyindlela ezinhle bazenza kanjani, ukuze nabanye bazofunda kwabanye. Yilapho khona siyothuthuka kahle khona-ke isizwe, sithuthukise nomnotho.

Umcimbi ungagqugquzela ngokuthi ezokuvakasha ukuthi, bephume beyele abantu beyobona kwamanye amazwe lento leyo esuke izokwenzeka kwezemidlalo. Yenza imali eningi isizwe ngaleso sikhathi uma kuvakasha abanye abantu. Senza nje imali eningi kakhulu uma kuvakasha amanye amazwe ezokwazi ukubukela ikhilikithi kwelakithi ngoba kuthuthukise umnotho la.

Yebo, kufanele iyikole zibe nemiqhudelwano ye-inthanethi noma ama-league kuze kuthuthukiswe amakhono, ngoba kuneyingane ezinamakhono la ngaphandle eyikolweni, ezizokwazi ukuthi-ke zimelane namanye amazwe, noma nabanye abantu le ngaphandle. Kuyafuneka ukuthi zithi uma yiqhudelanisa ku-inthanethi, zizothola nawo amakhono, zizokwazi ukuthi zibe inqayizivele, zicije, zibe mkantshubomvu kuleyo mqhudelwano noma umdlalo thizeni osuke ingane yesikole inekhono kuyo, noma ama-league. Ama-league nawo ayafuneka ukuthi iyingane yiqhudelane zibonakale ukuthi ubani oyinkunzi, kuphuma yiphi, kuzokwazi ukubonakala. Baveze amakhono abo ngoba abanye banawo amakhono ukuthi abakwazi ukuwaveza ngoba kusuke kuneyingqinamba, noma awekho ama-league, noma ama-online gaming kuze baveze amakhono abo nabo.

Yebo, ngakwenza nami ngiyafisa ukuyibona ngenza imali eningi. Ngizenzele imali eceleni, kepha ngaphambi kokuba ngenze lokho, akufuneki ukuthi ngilandele umngani wami uLiyanda ngoba ungathola ukuthi yena unekhono, uphiwe kulento ayenzayo, lowo mdlalo thizeni ayidlalayo. Mina angiphiwe, ngakho ngeke sifane singabantu. Ngaphambi kokwenza lokho kumele ngithole ikhono lami nami, ukuthi liyavala, liyavelela yini ukuthi noma liyavuma ukuba nami ngingakwazi ukuthi ngenze imali eceleni, ngize ngigcine ngeyike umsebenzi wosuku. Kufanele ngiqale ngiyibheke kuqala, kodwa okufana njengaye, nami ngiyafisa ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyimele, ngizenzele imali kahle, eningi.

Kufanele umgqugquzeli womphakathi, i-social influencer iveze amakhono amasha njalo, iveze amathuba emisebenzi, iveze nje okuhehayo, ebantwini, futhi-ke ingagcini ngokuthi bayibone ku-social media kuphela. Kufuneke abantu babuye bakubone uma uwumgqugquzeli womphakathi bakubone bukhoma ubuso nobuso, bazogqugquzeleka ukuthi ngempela ngempela lo muntu ukhona, siphila naye. Lapho bayagqugquzeleka. Uhlale njalo nje ubapha amasu amasha empilo, ube nabo nje ngayikhathi zonke ku-social media. Ukwazi ukuthi uxhumane nabo njalo ngaso sonke isikhathi. Lapho-ke abalandeli bazonyuka ngoba basuke bazi khona nabo abakubuzayo okuhle kuwe.

Eyi, ngaba nomuzwa omuhle nomubi ngaleso sikhathi. Ngangibukele ifilimu yamasosha, ngabona isosha leli eliyi-sniper, sekungathi impela selizodutshulwa, kuyilo ebelisiza abantu kuleyo filimu. Eyi, ngaba nomuzwa omuhle nomubi, lapho ngingazizwa kahle ukuthi ngigxume, ukuthi ngihlale, ukuthi ngisuke, eyi ngangingazi. Kodwa-ke ekugcineni-ke lanqoba isosha, ngaba nomuzwa omuhle emva kwalapho ngoba lakwazi ukusiza abantu ebese bethunjiwe.

Eyi, kungayinto enhle kakhulu lapho. Yazi ukuyimela, uzenzele, uvule amabhizinisi futhi okokubhaka, yebo yikho engingakwenza-ke lokho ngoba, iya ngabhakela abantu amakhekhe amnandi, ngenze imali, ngizenzele imali, ngiyimele. Uma kuhamba kahle, ngigcine nje impela sengivula nezinye iyindawo, lapho-ke ngizobe sengijabulela nanokuthi sengizokwazi ukuthi ngiqhashe abanye abantu, ngiphe omunye umuntu isinkwa, omunye umuntu akwazi naye abeke isinkwa etafuleni, athole imali. Iya, lokho kungangijabulisa kakhulu lokho. Eyi, into engiyifisayo nje.